dikgoreletsi di ka nna ya nna teng kgaisano e e ka baka kgatlhego e e fetang mo go siameng kgotsa kgatelelo ya maikutlo, o ka kgona go tshameka motshameko ya se ileketeroniki o ntse o itlosa bodutu ka nako e le nngwe.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fetola tsela e batho ba tshamekang ka yone, mme ka bontsi go bona lwa ba fokoditse go tshameka ka namana segolobogolo mo mo bašweng. Fa tlhalosa mokgwa wa gago o tshameka o fetogile, pele ga metshameko mo megaleng bašwa ka le bana ba bana ba tshameka metshameko ya mmatota ka nnete ka matlalo ke leng wa mabotlolo, kgwele ya dinao, diketo, dikarata le tse dingwe. Jaanong bontsi bo rata go phuthela mo metshamekong ya megala jaaka FIFA, Fortnite, Call of Duty jalo le jalo, go kgona go tshameka le batho ba bangwe o le kgakala.

Fa o batla go leka metshameko e o mošwa o kgaisano e e tseneletseng o ka simolola ka fa o rata o a golwa gore go nne le kgololosego ya e tlwaelegile fela le e segolo.

Didiriswa tseno tsa se ileketeroniki tsa metshameko di ama tsela e metshameko gompieno ka go tokafatsa maatla le boitlamo jwa metshameko, seno o ka se ka fa didiriswa tsa ileketeroniki, metshameko e kgonang go tshamekiwa ka lebelo le le legolo, mme e nne le botswerere jo bo kwa godimo. Go batho mo lefelong le le farologaneng, tseno di fa batho dikgetho tse dintsi di fetola metshameko ya setso, di dira gore metshameko e nne le kgwebo e kgolo, di kgona go ama botshelo jwa bana le bagolo.

go na le mefuta e mentsi ya dipapadi, go na le metshameko e e farologaneng mo metshamekong ya tsa ileketeroniki, go itshidila maikutlo.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa inthanete o tlhoka go nna le sediriswa sa ileketoroniki jaaka mogala o matlhajana, computer, kgotsa tablet-e. Le fa go tlhokega le internet e e nonofileng le e e tswelelang gore papadi , o tlhoka go nna le account-o mo metshamekong e mengwe o tshwanetse go ikwadisa pele, o tlhoka go nna le nako le data. Metshameko e tummeng ke Free Fire, FIFA, RoadBlock, Fortnite le Minecraft le tse dingwe.

Metshameko ya internet e ka go ama jaana fa o tshameka o sa sa kgaotse go ikaelela thata kgotsa addiction, motho fa a tshameka motshameko wa inthanete thata o feleletsa a palelwa ke go nna fela a sa o tshameke. Go fokotsa ga nako ya boroko, fa motho a sa kgone go nna a sa tshameke le bosigo a tshameka. Mathata a mmele, jaaka go sa nne le boikatiso jwa mmele ka gonne go tlhola o tshameka 'tsatsi lotlhe, go sa atlege mo dithutong kgotsa mo tirong, go fokotsega gago puisano ya sebele. Motshameko wa inthanete o leng wa me wa mmamoratwa ke Free Fire ka gonne o tshameka ka lebelo le le kwa godimo, o nna monate le ditsala ebile o kgona go tshamekiwa le fa go sena mogala o thata.

Motshameko wa mo inthaneteng data ka gonne o tshwanetse gore gokagana le ya papadi, fa o batla go tshameka metshameko ya inthaneteng o tlhoka go nna le account-o, metshameko e mengwe e batla go ikwadisa pele o tlhoka go nna le kgokagano ya internet-e, tswelelang gore papadi ya gago e se o tlhoka go nna le sediriswa sa ileketeroniki jaaka mogala wa matlhajana, computer a kgotsa tablet-e o tlhoka App ya software, o tlhoka nako ya go tshameka, o tlhoka data ya go tshameka.